Ngolwam uluvo ndicinga ukuba ibhasi ikhuselekile kuneteksi kuba abaphathi abanintsi baye balandele umthetho wendlela nomthetho wabantu, ngoko ke iye loo nto ikhusele abantu aba bangabakhweli. Yona ke iteksi eyona nto ibalulekileyo kukuba ise abantu ibabuyise, phinde ibase ngokukhawuleza.

Ngolwam uluvo ndicinga ukuba ibhasi eneedekhi ezimbini yeyona ingakhuselekanga kuba umthwalo wayo awufani nale enedekhi enye. Abantu ebathweleyo awufani ngoko ke inobungozi obukhulu, kwaye kwiindlela ezijikajikayo ingaba nobunzima kunebhasi enedekhi enye.

Into endinoyenza kule meko xa ndilibele ikhadi ndingavele ndithenge itikiti njengokuba ndikwazi ukulithenga kudrayiva ekuseni. Ukuba ndilibele isipaji eso sinekhadi sinemali, ndingahamba ndibuyele endlini ndiyothatha iinto zam ndiphinde ndibuyele ebhasini noxa ndingazufumana le bendiyilindele kodwa ke . Uba zonke ezo meko azivumi oodrayiva uyakwazi uthethathethana nabo kodwa ke funeka uzilungiselele xa kuthe kwafika i-inspector uyazi ukuba imeko yakho izohamba kanjani.

Ewe ke, kule meko ndingathetha nomqhubi webhasi noxa ke kulindeleke ukuba xa kufika i-inspector ukuba nayo ndiyixelele ngento ethe yenzeka. Kubalulekile ukuba ndibe nemvisiswano phakathi kodrayiva ne-inspector nam ngoba ke xa esi sigqibo soba ndikhwele ndingabhatalanga kuba ngengomso ndizothini, ndizokwenza kanjani na.

Ndicinga ukuba ndingamcebisa ukuba, ewe, ibhasi yeyona nto ilungileyo ngaphezu kwetekisi noxa iye ithathe ixesha elide ukuba mayiyofika apho iya khona, kodwa ke ixesha iyalibamba imihla nezolo. Ngamaxesha phaa napha athi ingahambi ngexesha layo elilindelekileyo kodwa ke.

Andinoziva kamnandi kuba emsebenzini andizofika ngexesha, loo nto ke ingagqibela seyindifaka engxakini ngento .

Andinoziva kamnandi tu kuba ke ndizobaleyithi emsebenzini, andizufika ngexesha ekulindeleke ukuba ndifike ngalo abantu abanintsi abazukonwaba kuba andifikanga ngexesha. Loo nto yenza ukwaziwa kwayo le bhasi ukuba ayithembakali, ayiwabambi amaxesha.

Ayikho into onothi uyenze xa uthe xa ukhwela ibhasi yabe seyigcwele ngaphandle kokuba nawe ufike ume. Okanye ungafika ume ungqeyame kuloo ndawo okanye uchophe phantsi, akho nto yogqitha unyamezela kakade.

Ndingasese ndiqhubeka naloo bhasi ndiyikhweleyo ide iyofika kwi-terminus yayo. Ufika kwam apho ke ndingajonga le bhasi iya kule ndawo ndiya kuyo okanye ndingahlika esiphakathini ndiyolinda apho iibhasi eziya kule ndawo ndiya kuyo zifumaneka khona.

Phakathi ebhasini into endisose ndiqhubeka apho le ibhasi ngathi ukufika kwam ndikhwele uba .

Kubalulekile kakhulu ukuba ibhasi ifike ngexesha ekulindeleke ukuba mayifike ngalo kuba ke imisebenzi iqala ngexesha xa ungafiki ngexesha umsebenzi wakho lo uphangela kuwo uzobasebungciphekweni. Ngoko ke kubalulekile ukuba ibhasi nabakhweli basebenzisane ngononophelo ukuze wonke umntu afike ngexesha.